Meriana ya kgale e ne e thusa haholo ho ba ha jwale, ha o na le mathatha, ba re o ye ngakeng. Ngakeng e tlo o fa moriana wa sejwalejwale o hafolwang bohloko hona jwale, empa o sa hlakole bohloko kaofela. Jwale meriana ya kgale ena e tholahalang thabeng, tholahalang thoteng e tholahalang hohle moo o tsamayang teng, ke yona e ntse e hlokahala haholo hobane ho na le bo moriana wa tapole o sebedisetswa for ho hlatswa madi, ho na le moriana o mong wa sekajane o sebedisetswa ho khapha, ho ntsha le leta, ho ntsha le nyoko, e mengata meriana ena.

Ho na le motho a neng a na le dipeining, empa ke ba batho bana ba matla, ba mmele o edileng, ba mmele o moholo, empa ha o la ka wa sebetsa le batho ba kotsing haholo kapa wa dula le motho a kutse nako e telele, o ya mmona motho le ha a fokola mmeleng. O lekile ho bua le bona, a kopa bomme nurse hore o kopa moriana empa ba se ke ba mo nkela hloohong hobane ba bona ekare o wa iketsisa, ba ile ba mo nkela hloohong hang ha a wela fatshe, matla a sa le siyo ho ba, e ne ka o hloka metsi mmeleng wa hae, o na hloka le meriana ena ya ho kenya matla a ho atisa masole a mmele.

Ba ya dula ba rata ho fana ka dikeletso hore nana sebedisang kgohlopo ka dinako tsohle, ha jwale ebile o na le pidisi o e nwang ho thibela kokwana ena ya mosollatlhapi, empa batho ba bangata ha ba rate ho nwa meriana kapa tsona dipidisi tseo ba di fuweng tliliniking, kapa hona o nka maele ao a fuweng ke mme nese hobane motho o tla re kgale ke etsa nthwena, e ke se qale kajeko ho ntshwara, kanthi matsatsi ha tjhabe ka ho tshwana. Jwale ho molemo hore ha o ile tliliniking kapa sona sepetlele, o mamele dikeletso tsohle tseo o di fuweng, mme o di ele hloko, o di latele ka dinako tsohle.

Kae kae, kea dumela le motswadi eo, hobane phepelo ya sekolong ha se bohle ba tsebang hore nana ngwana ka mong ha a je eng, o ja eng. Empa ka lehlakoreng le leng, ke ntho e ntle hobane dijo tse bana ba di jang sekolong tse fuweng ke mmuso, ke dijo tse matlafatsang mmele bo tlhapi, bo lebese ba fuwa le bo dipanana, mohlaneng ba ja borotho. Jwale tsena ke dijo tse meroho, ke dijo tse hlokahalang mmeleng hore bana ba ke ba hole ka mmele o mafolofolo, dikelello tsa bona di be tjhatsi. Ke thahasella hore batswadi bohle ba se ke ba nka phepelo ena ya sekolong hampe, empa bae shebe ka lehlakoreng le letle.

Ho se thusa ho batho ditleleniking kapo ho na sepetlele, ha ba batla dipidisi ho etsa ba fokola mmeleng, hape ho etsa hore ba ske ba fola ka pele, ba thola matla ka pele. Mme sena se etsa hore rona batho ba dulang ba hlokometse batho bana ba kulang, re se ke ra tseba hore re etseng hobane, clinic le dipetlele ke tsona tse tsebang hore nanang motho a kulang o tlametse a nwe moriana ofeng, a ska ona ofeng. Rona re tla be re mo fa moriana o itseng athe re mo etsa a be a kule ho feta ka tsela eo ana kutsi ka yona.

Ba bang ba rata hore bona ha ba je sweets e phuthetsweng, empa fela ba etsa metlae. Boholo ba batho ba etsa bana ba bangata ka ho ba ka ho hloka mesebetsi ho ba ba batla tjhelete. Ba bang o nyetswe a sa le monyenyane jwale lelapeng leo a nyetswe ho lona, be ba re mosadi mosebetsi wa hae ke ho atisa lelapa, ha e le monna yena o tlamehile a ye kantle a lo etsa tjhelete hore bana ba hae ba ske ba sokola. Ba bang nkare ba rata ha ntse ba etsa bana e tla re o na le dilemo tse thirty, empa o na le ngwana a i-one mara ba banyenyana ho ena ba na le bana ba five.

Re tlo etsa hore motho e mong le e mong a kgone ho fihla sepetlele, ka maoto kapa ka dikoloi. Le teng re tla ba na le dibese tseo tse tla lata batho ba kulang haholo, bohle hore wa sebetsa kapa ha o sebetse, o tlo kgona ho thola dithuso ha feela o tshwere bukana ya hao e tala ya boitsebiso kapa passport-o ya hao o tlileng ka yona mona. Ditshebeletso tsa rona e tlo ba mahala, hape re tlo etsa bonnete ba hore na mokudi e mong le e mong ha a tswa sepetlele, o thola meriana le dipidisi tsa hae, mme a tle a tlo hlahloba hore na o ntsa ya hantle kapa tjhehe na.

Ho ba bang eya e ntse se na le bohlokwa, empa ha ba bang ha e sa le setso, se ba entse ekare ke fashion-e, ba bang e tla re motho ha o mo entse hampe, kapa o mhatile hanyenyana a ba re ho wena re tla kopana ka mane. Jwalo ka Basotho re tshepa le ho dumela hore na ha monna a sa ya thabeng ha se monna a felletse, empa hoo ha se nnete ho ba, ho ba monna o felletse ke semelo sa hao seo o iponahatsang ka sona setjhabeng. Ha ke sa bona molemo wa hore bashanyana ba hana jwale, ba tsamaye ba ye thabeng hobane ba kgutla ba kula, ba bang ha ba kgutle, ba bang ba kgutla ba thotse empa a ile moo a le hantle.

Boholo ba batho ba rekisa ditholwana jwalo ka bo dipanana, diapole, dilamunu le dipiere. Ba bang ba rekisa dipompong, mazimba le dikuku, ha ba bang ba rekisa dinomaphodi tse nang le tswekere le tse senang tswekere. Ha ba bang ba rekisa dijo, papa, nama jwalo jwalo.

Ha e tlo ba ntho e ntle hobane, moriana wa sepetlele e mahala, empa ha e sa tholahale sepetlele empa a re nana o ka kgona ho o thusa ke tla tlameha hore nana ke kenye dieteng tsa hae, hore na ha e ka ba e ne le yena, e ne le nna nna ke le yena o na tlo etsa jwang. Empa seo ha tlameha ho rekisa ka tjhelete kapa theko eo e tholahalang shopong, empa o tlamehile a rekise ka theko e tlase.